Ke mesese ya setso, e dirilwe ka metaele ya segompieno.

Ke apara makgabe, ke be ke rwala di ramphetšhane.

Ke jaaka ga ngwana wa mosetsana a direlwa uMemulo, ga a tshwara dingwaga di le twenty-one, a amogelwa mo bosading.

Ka gonne ga o a tshwanelwa go apara diaparo tseo ka gonne di na le letsoku. Ga o a tshwanela go tlhola o apere diaparo tse di nang le letsoku, o tshwanetse go apara tse di sekono, ebile tse di bontshang gore o monna. Ga o sa tlhole le mosimanyana.

Kwa ditoropong, go patelwa dilo di le dintsi jaaka bo metsi, di-rent-e.

Diaparo tse di apariwang thata, ke diaparo tsa setso sa Setswana.

Kwa motsesetoropong, go patelwa di-rent-e le metsi.

Bana ka bontsi, ba gola ba rutiwa ditso tsa bone, ebile ba tsenela le ditso, bo go bina setso, jalo le jalo.

Ee, go na le ba segosi mo tikologong e ke dulang mo go yona. Mme ga o batla setsha, o tshwanetse go ya kwa segosing, o tsamae ka lekwalo la itshupo la gago.

O tshwanelwa ke go ya o na le dingwaga di le eighteen, ka gonne ga o a tshwanela go ya ka dingwaga tse di kwa tlase. O tshwanetse o ye o setse o godile.

E ka se atlege ka gonne mo sešweng sa gompieno, batho ba rata dijo tse di monate, e seng dijo tsa setso.

Ke letsatsi la Heritage Day. Ka letsatsi la Heritage Day, baTswana ba apara setso sa bone, ba ja dijo tsa go tshwana le bo , kabu. Mme MaZulu ba apara le bone diaparo tsa bone, ba ja dijo tse tsa bone tsa setso. Mme le merafe e mengwe ba dira fela jalo.

Ke go ikgopotsa setso sa rona, le go gopola gore re ana eng, le go apaya dijo tsa rona tsa setso bo , di kabu.

Ee, rona ka setso sa rona, wa tsena mo dipuisanong tsa lobola. Gantsi, or segolojang, bo rakgadi ba tsena, gone ebile ba ba nyetsweng, go tla go laya bana

BaTswana ba tshwanetse go apara setso sa bone. Re ba bona ka go apara makgabe le go tsenya di tšhakga-tšhakga, gore ke baTswana.

O tshwanetse gore ga o tlhokafaletswe ke monna, o dule sebaka sa ngwaga, ebile o apare moaparo o montsho, o nwe dipitsana. Ga o a tshwanela go tsamaya kwa mebileng gore o dire seno, botlhokwa ba teng ke gore ga o kopana le motho wa rre, o sa mo tshela boswagadi.

Mo setsong sa rona, re apara makgabe, seope, metlokotlo. Mo segompienong, ga go sa tlhole go apariwa jalo, go apariwa marokgwe le dikete.

Mo setsong sa rona, ga go na manyalo a a rulagantsweng. Mme fa go le jalo, ke ikutlwa ke le motlotlo ka setso sa rona, gore ga gona manyalo a a rulagantsweng ke ba setso.

Dijo tsa setso tse ke sa di rateng, ke kabu le , ka gonne ga ke a di tlwaela. Ga ke a gola ke ja dijo tseo, mme ga nke ke di ja ga go irilwe moletlo wa setso.

Nnyaa, ga go a tshwanela go nna le tlhophololo ka ntlha ya puo kgotsa loleme. Puo ke karolo ya semolao ya kitso, batho le setso sa motho. Mme mongwe le mongwe o tshwanetse go amogela le go tlotliwa ka puo ya gago. Go tlhopololwa ka ntlha ya puo go ka felela ka go ikutlwa o sa amogelwa mo setšhabeng.